Mhlobo wam, ndiyayiqonda into yoba ngaba uzikhulisela ibhokhwe kodwa ibhokhwe ayinako ukuhlala endlini. Ndiyayiqonda into yoba ngaba uyayithanda kodwa yimfuyo yaphandle ibhokhwe.

Ehlotyeni iziqhamo esizifumanayo yipesika, liapile, yiprim, yi-nectarine, yi-grapes, yi-watermelon, si-spanspek. Izityalo zasehlotyeni sisipinatshi, yibhitruthi, ngumbona.

Ukunceda igusha ingafumani amakhalane, iigusha ziyatofwa ngalo lonke ixesha. Ngokolwazi kwam ndicinga uba fana zitofwa kabini enyakeni. Iigusha ziyachetywa ngexesha lasehlotyeni, zichetywa uboya bazo.

Umhlaba uyawuphethuphethula, umane ugalela amanzi nomgquba, ugalele ifethilayiza. Zonke ezo zinto zizawuchumisa umhlaba, sitsho nesityalo okanye into oza kuyityala ichume ibe nesondlo.

Ukubaluleka koku xa ungumntu ofuye iinkukhu okanye uza kuba nabantu abazawuvakasha abangazaziyo iinkukhu, ixesha elinintsi iinkukhu kumele zihlale ehokweni yazo okanye uziphe, uzivulele ze abantwana okanye abatshana abo bangasondeli okanye bazileqe. Ngoba xa uyileqa inkukhu unokwenzakala uwe okanye ikulume xa udlala ngayo, ikuxhole.

Kukuzama ukunkcenkceshela ngalo lonke ixesha endinalo, ndikwazi nokuba ndifumane inethi ndikwazi uyigquma imifuno yam ingabethwa lilanga okanye ingatshi bubushushu belanga. Ndingenza njalo.

Kukuxelela umphathi ondiphetheyo okanye kukuxelela umqeshi ondiqeshileyo, akulunganga futhi akukho mthethweni ukusebenza ngaphandle kwezikhuseli. Izikhuseli zizo ezikukhusela kwingxaki enothi yenzeke, xa ndingazinxibanga andikwazi uqhubeka ndisebenze ngoba ndisemngciphekweni wokulimala. Kukuvula umlomo ndithethe nomqeshi wam ndimcacisele malunga nokonzakala okunokwenzeka.

Kukuba baxhotyiswe, bafundiswe ngokwezinto abazilimayo futhi bavulelwe amathuba ziisuphamakethi apho banokwazi uthatha khona oku kutya bakulimayo bahambe bokuthengisa.

Ngumbono omhle lowo ozawuthi uphuhlise abantu ekuhlaleni babe nesakhono sokulima. Bengalimanga nje bakwazi nabo ukuziqalela iigadi emva kwezindlu zabo emakhaya. Loo nto iza kuzisa uhlumelo, izise nokuqesheka kwabantu okanye abantu bakwazi uziphilisa kuba umsebenzi unqabile.

Hayi andinawuzixhasa iinkomo ekuphumezeni umyalezo wazo, ngoba kaloku inkomo isisilwanyana esidalwe into yoba ngaba sakukhula ethubeni okanye ekuhambeni kwexesha sixhele sityiwe ngabantu. Sisilwanyana sofuywa esiza nokutya endlini kodwa ethubeni siphinde sihambe sixhelwe.

Ndicinga fana into eyenza kube lula into yoba ngaba ulime itumato kukwazi ngale nto uyilimayo futhi ube uyilungiselele, unolwazi oluphangaleleyo malunga netumato. Xa ungenanto uyaziyo okanye uyifundileyo malunga nokulima itumato kuzawuba nzima kakhulu uba uyikhathalele okanye ukwazi ukuthi uyihoye ukwenzela uba ikwazi ikhule kakuhle. Ulwazi lubalulekile.

Ndicinga sisipinatshi, ziitapile, likhaphetshu, yibhitruthi, ne-green pepper.

Kukuqala ukhathalele umhlaba, uhoye umhlaba, le ndawo uzawulima kuyo iimbotyi. Unkcenkceshele, unkcenkceshele, ulime iimbotyi zakho uzikhathalela ngamaxesha onke. Ndicinga uba fanuba nantso ke into enobangela uba iimbotyi zibe nesivuyo, kukuqala usebenze umhlaba lo uzawulima kuwo.

Ulwazi lunqabile malunga nezityalo ezityalwayo okanye ezilinywayo emakhaya. Bayadinga abantu basezilalini ukucaciselwa, bafundiswe malunga nezityalo abazilimayo. Yeyona nto idingekayo leyo.

Kufaka amacici ezindlebeni athengiswayo, lolunye lohlobo onophawula ngayo iinkomo. Kukutshisa intsimbi ubhale ezo initials ufuna ukuzibhala, luhlobo onophawula ngayo. Ziyabhalwa apha ngasesinqeni iinkomo okanye zigqojozwe zifakwe amacingo. Luhlobo onophawula ngayo inkomo yakho okanye iinkomo zakho.

Kaloku umntu akagqityelwa. Umntu kwixesha esiphila kulo ngoku wenza le nto ayithandayo, ayibonayo into yoba ngaba ingamphilisa. Ngoba ixesha elikhoyo ngoku noba sowufundile waya kuloo yunivesithi wanesidanga, kuye kunqabe umsebenzi.

Yalichaphazela kakhulu uluntu lwasezilalini ukohluthwa komhlaba ngoba ngoku bahlala ezitandini, kwizitandi ezo okuthiwa mabarente, bakhuphe imali yesitandi. Kodwa kudala babe nemihlaba ababeyishiyelwe ngoomama nookhokho babo bakudala kodwa ngoku abasakwazi uba bayisebenzise loo mihlaba.

Ikhona indingeko ngoba kaloku yonke into edibene neswekile, kwa ukutya esikutyayo kudinga le swekile. Ukutya okwenziwayo kwiifektri kudinga esi sivakalisi siyiswekile, nditsho nkqo neziselo ezibandayo zidinga le swekile. So, ininzi kakhulu indingeko yeswekile.

Kuyayichaphazela kakhulu umsebenzi impilo ngohlobo loba ngaba izigulo okanye uhlala ugula okanye uhlala udiniwe ngoba ixesha elinintsi ulichitha emsebenzini usebenza. Lincinci ixesha onothi unikeze umzimba uphumle ngoba ixesha elininzi okanye iiyure ezininzi uzichitha efama. Loo nto ibangele kukhule izigulo okanye ukugula emzimbeni wakho.